Mna ngokunokwam ndingathi ngumntu lona kahle kahle loo ungahloniphi umntu, umqeshwa wakhe. Ngoba ngelinye ixesha kaloku ondlebeziyakhanya basenayo laa ngqondo leyana yokuthi angeke angeke mna ndilingane nalo mntu, kuba lo mntu wayengaphantsi kwam. Ngoku ngaloo ndlela le akusuba abantu bethu bakuthi abalazi amalungelo, banawo amalungelo nto nje nabo basenala ngqondo leyana yokuthi hayi maan lo mntu lona, kahle kahle wayendiphethe. So basenalo olo lwayiko oluyana basalibambileyo ukuthi hayi maan, mna nalo mntu lona sasinamalungelo alunge afanayo, ngoku umntu akakwazi kuzithethelela naye azibonakalise.

Xa uzawuqala uba ngumfama osakhasayo kowufuneka nje uqale ufumane iploti yakho kuqala and then ke ngoku ube nazo ii-watering can zakho. Into yokuqala yimbewu. Uyabona xa unayo imbewu, uvule iirowu ezi ufake izityalo zakho ke ngoku. Ube nayo nala seyile leyana yogquma ukwazi uba iintaka nantoni nantoni na zingamane ziyoxhola phaana. Ube nazo ke nezaa nto, ezaa chemicals zakhona zokuthi iinto ezi, iminyundululu yonke laa nto leyana ingamane iyotya phaana kwezaa zityalo zakho zizigqibe. Ube nazo nee-watering can, ube nazo neespidi forokho, ukwazi nosusa nokhula, uzokwazi ke ngoku ukuba ngumfama oya phambili. Kulapho ke ngoku uzawumane uthengisa nawe kengoku, umane usanda iploti yakho until uyofikelela kwelaa nqanaba liphezulu.

Isithuthi sakho xa sesithutha isivuno sakho funeka sicoceke sona ngokuba ukuba asicocekanga, siye kaloku nesivuno esi sithathe izinto kwalapha ezimotweni zakho ufumaniseke ukuba zikhona iintsholongwane ezithile eziye zikhule zande. Ifana nalanto kuthiwa yifangasi, ifangasi mhlawumbi ungayifumana kweso sithuthi eso ihambe loo fangasi ithi nca esivunweni sakho. Ke ngoku sele ihleli esivunweni sakho ke ngoku iyawutyhontyelana ukuya ukuya, kulapho ke ngoku sekubola kwanto lena yakho ubuyizama ke ngoku. Iphele ke ngoku isivuno sakho sesibolile sesingakwazi utyeka or sesingakwazi nokuthengiseka.

Ukuze uzikhethe kakuhle iintsuku zakho zokulima ebusika ungakhona ukulima ezinye izityala. Zibe khona ezinye izityalo ezikwazi ulimeka ehlotyeni ukwenzela like umbona. Uyabona umbona, xa kuthiwa kusehlotyeni elaa xesha looNovemba, ooSeptemba, Okthobha apho, ulime umbona uyazi uba uzowuvuna phana ngooJuni ebusika. Kuyohluka ke uba imimbona enjani abantu abaye bayilime. Ezo ke ziintsuku ezibalulekileyo ezo zokulima ngoba awukwazi ulima into ezawuvele itshe ingakwazi nokukhula.

Okokuqala, funeka ube ngumntu onesiphatho. Masithi mhlawumbi ungumntu osowunemfuyo, funeka uyazi imfuyo yakho uba funeka ityile, funeka iselisiwe, funeka idiphiwe, kufuneka iitofiwe. Ukwazi kwenzele uba ingazifumani ezi zifo ezi zifumanekayo zeemfuyo apha ngaphandle. Okokuqala uba uneegusha uzofumana iwulu egusheni, nalapha iyathengiseka. Funeka wenze kakuhle uqiniseke ukuba loo gusha leyo ukuze uthengise obaa boya bayo, kufuneka uba loo gusha leyo uyayidipha ukwazi uba kuzosuka yonke laa nto imdaka phaa koba boya obuya ukwazi uzofumana uboya obuyikhwalithi. And xa ungumntu osaqalayo, zibalulekile ezo zinto ezo, umane ufumana iingcebiso ezirayithi ezilungileyo kwamafama.

Xa ungumfama ufuna ukwenza iwayini, iziqhamo okufuneka ube nazo zii-grapes. I-grapes zezona ezenza iwayini, zezi uvele uzikhe wenze i-process ekubizwa kuthiwa yi-fermentation. Ukutsho ke ngoku uba uyazivundisa ke ngoku ukuba ke ngoku, akutshuba zizawubola nto nje zona ke ngoku zizawutsala ziqine. Kubekho ke ngoku ezo, ulandele i-process yakho ufake kwezaa kwezaa madrama, angayana makhulu kwenzeke laa process leyana. Nala asidi iphumayo phaa kweza wayini eziyana ifuthaniseleke phaa phakathi, ijike ke ngoku ixovulwe ke ngoku ixovulwe laa nto, laa grape leyana, ixovulwe iphume laa manzi wayo. Then iphinde ibuyiselwe phaa etankini ke ngoku ibile. Ibile, which is laa process ye-fermentation ke ngoku leyo.

Abanye abazali sebeyicinga ngenye indlela into yokuba umntu asebenze ezifama. Sebefuna abantwana babo basebenze ezinkampanini apho umntana azohlala edesikeni acofe i-laptop amane enyuka ngee-lift. Kanti kahle kahle yona ibalulekile laa nto leyana ba ube nolwazi lomhlaba ukwazi nawe xa usekhaya uzenzele into, ungasoloko umane usiya esitolo uyothenga, umane usiya ezivenkileni oko. Kanti kuyafuneka ke nawe nje apha egadini ufumane loo khaphetshu neso sipinatshi, not yonke into lena funeka umane uyoyithenga. And njengoba becinga olo hlobo abazali sebefuna ukuqhayisa ngabantwana babo uba hayi, owam umntana ligqwetha, hayi owam umntana ngugqirha. Kanti nalona usebenza efama ngoyena yena onolwazi ngazinto ezininzi ngoba yena angayi-vet, phinde futhi aphinde alungise kwalapha ezilimeni kwezo zityalo.

Ukutyala amaxolo andiqondi uba zingaphinda zikhule ezo zinto ezo, nto nje zingase zibole zivundise umhlaba. Kodwa ke kahle kahle iinto ezinokukhula xa unofaka ipete yomthi ingakhula leyo. Xa unofumana isityalo setapile, lena ivele ibe nengcambu itapile uyifake, nayo ingakhula, ingakhula ezo zinto ezo. Kodwa wona amaxolo, amaxolo angeke akhule wona xa unowafaka wona, angeke. Ayawuse nje avundise umhlaba nje qha. Zezo neento neengqangangqanga ezo kunye neento, namathanga, zingakhula ke ezo zinto .

Iindawo zokuhlala efama funeka ziqale zicoceke ngoba kaloku efama kusetyenzwa ngezinto ezininzi, zininzi ii-tools zakhona. Nalapho ke uba ningazazi ii-tools ukutsho ukuthi i-production izawudileya, so nee-tools funeka zaziwe uba zibekwa phi, zibekwa kanjani ngoba kaloku ezo-tools ezo ziyingozi. Funeka zihlale nazo ii-tools ezo zicocekile zize zikulungele ukuthi zihambe ziyokusebenza. Hayi xa ugqibile usebenza uyibeke nje kanjalo phaa, ha-a, funeka uyilungise uyikline ilungiselelwe uphinde isebenze nangakusa. Umzekelo itrektara, funeka xa sowuyithathile lo trektara wayowulima apho uyolima khona xa ubuya ulungise ikhuba layo, ujonge uba idizili yakho okanye ipetroli yakho luhamba ngayo injani. Uba ingaphinde ilungele na kusasa uba ndiyosebenza na.

Xa ungumlimi othengisayo, umane uthutha isivuno sakho uyosithengisa, eyona lulo kukuba ube nenqwelomafutha yakho yeyona ke into enokunceda leyo. Okanye ukuba akunjalo, njengongumfama ukuthi mhlawumbi unazo needonki okanye unazo neenkabi, ubophelele isikhoji sakho urhuqe uyothengisa. Nalapho ke ngoku awubizeki kwakasenti apho kunokuba usebenzise imoto ezophinda ikufune futhi ipetroli. Uyayibona loo nto leyo? Okanye uthi uzoqasha umntu akuthuthele, naye loo mntu lowo uzawube efuna into imali. Kahle kahle le yobopha isileyi sakho yeyona inokunceda uba ufuna ukonga.